Ditlamelwana tse di ka thusang bagodi mo tikologong ya me ke gore bagodi ba transport o e tla kgonang go ba ise kwa di polekeng tse ba tlhokang gore ba ye ko tsona, ka hobane nako e kgolo le e nnyane bagodi ba sokola bagodi ga bana bana ba e leng gore ba kgona go ba thusa, dilo tse dingata tshwanetse bone ba ikaeletse tsone and-e ga ese batho ba e leng gore tshwanetse be ba e leng gore ba tsamaya thata ka hobane ba bangwe ba opelwa ke maoto ba bangwe di-hip di botlhoko

Gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa kgotsa ba is'wa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ke bona go le botoka e be lelapa le le tlhokomelang bagodi ka gonne e tla netefatsa gore mogodi o thola tlhokomelo e netefaletseng, gore mogodi ga , gore mogodi o ja sentle ka dinako tsotlhe, gore mogodi le o e leng gore tshwanetse a meriana a nwe sentle ka nako e monitor-ilweng.

Dilo tse re di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke gore batsofe ga e sale batho ba itekanetseng mo mmeleng, batsofe ga e sale batho ba itekanetseng ka go etsa dilo tse di ngata, batsofe setse le batho ba e leng gore ba lebala mogopolo wa bone le monagano wa bone ga o sa tshwana le ka nako tsele e leng batjha. Di farologane ka gore batsofe ba tlhoka bopelotelele.

Di bopa maikutlo a rona ka gore gantse re ya re gola re kgona le kutlwelobotlhoko mo bathong ba bangwe, re kgona go bona botlhokwa ba go le kutlwelobotlhoko ko mothong o mongwe le mo batsofeng e re thusa gore re kgone go le dipelo telele gore ga re ba thusa re se ka ba thusa ka ngongorego, ka hobane le rona ka o le mošwa o tlo fitlha mo nakong e e leng gore le wena o tlo ba motsofe and-e o tlo tlhoka tlhokomelo. So ga re fana ka tlhokomelo e e leng gore e tsamaya le bopelotelele le bo kutlwelobotlhoko, e tlo re thusa le rona gore mekgwa ya rona le tsa rona di kgone go ata.

Lelapa le setšhaba di na le seabe sa go tlameleng batsofe ka gore re setse re bona batsofe e le batho ba e leng gore ga ba sa le botlhokwa mo setšhabeng, re setse re bona bagolo e le batho ba e leng gore ke morwalo, ga re etsa dilo le bone re di etsa ka dipelo khutshwane ra ba ngongoregela, ga re sa ba tshwara batho ba e leng gore ne ntse ba na le bokgoni. Di farologane jang ka diketso tsa ditso? Ditso se sengwe le sengwe se na le tsela e se etsang dilo ka tsone, go na le ditso tse e leng gore mo batsofeng ga ba dumele gore batsofe ba e leng gore kgale ntse ba phela ba dule ba le ba dule ba sena baoki.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke gore bagodi ba kgona go elwa toropong ba ile go latelwa madi a SASSA, bagodi ba kgona go elwa dipetlele ba latelwe di-medication tsa bona, bagodi ba kgothelwa dijarata, bagodi ba ntshetswa di-dust bin-e, bagodi e ebile ba tlhatswetswa le dijarata.

Mafelo a ke wa itseng go tlhokomela bagodi ke old age home, home based care le hospice. tsa setshwarwa ke ba malapa di na le ditirelo tse di fapa-fapaneng, di na le tshebeletso tsa go tlhokomela kwa gae jaaka tlhokomelo ya botho, go nna le motho le go babalela, go bankanya dijo, go dira ditiro tsa ntlo, go gopotsa ka melemo, thuso ya go tsamaya le go fuduga. E be e nne le tshebeletso tsa tlhokomelo tse di kgethegileng jaaka tlhokomelo ya alzheimers le dementia, tlhokomelo ya le hospice, tlhokomelo ya go phomola ditirelo tseno go na le tse duelwang le tse di sa duelelweng.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe ke dumelana le yone gonne batsofe ba dlala karolo e botlhokwa mo go goleng ga rona mo setšhabeng, tshwanetse ka dinako tsotlhe re netefatse gore ba dutse ka tsela e maleba. E ka tokafadiwa ka gore government-e e etse bo nnete ba gore ko batsofe ba dulang teng go na le nako e batsofe ba kgonang go ikentsha bodutu ka yone, e godise le tšhelete mo di polekeng tseo gore batsofe ba dule ka ditsela tse di nepagetseng, ba dule le ka mofutho.

Pension-e ya puso go tlhokomela batsofe boleng jwa botshelo ba botsofe ke gore e netefatsa gore batsofe ba dula mo di-plek-eng tse di le tse nang le mofutho, e netefatsa gore batsofe ba tlhokometswe ka ditsela tse di maleba, e netefatsa gore malapa a batsofe a itumetse mo batsofe ba bone ba dutse teng le ka tsela e ba tlhokomelwang ka yona.

Gore re bone pension ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela, ke go netefatsa gore baagi ba merafe ena kao fela ba ngwala boikuelo go ya go puso gore puso e re tlhalosetse gore pension e, e tshwanetse go bereka eng le eng for batsofe ko ba nnang teng.

E ama morwalo wa madi mo balelapa ba tlhokomedi ka gonne pension e ya puso ga e lekane, jaanong o tlo tlhoka gore ba lelapa ba ntshe ditšhelete mo dipokotong tsa bone go tlaleletsa mo pension-eng ya puso for batsofe ba bone.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le sixty, ke ka ntlha ya gore mo dingwageng tseo motho ga a sana bokgoni or boitekanelo ba gore a ka sebetsa go tshwana kana le mošwa. Jaanong puso ya bona go le botoka gore ga o fitlha mo dingwageng tseo o amogele pension-e gore o kgone go itlhokomela botoka.

Batsofe ba sa kgoneng go fitlhelela kwa dipetlele tsa me hae hobane ha ba na madi go ya teng, ke gore rona re le baagi re buisane le puso gore ba ntshe madi a lekaneng le rona jaaka re le baagi re kgone go kgobokanya madi gore re kgone go ba thusa gore ba kgone go ya ko mahaeng a dipetlele mo batla dulang botoka teng, ebile thole tlhokomelo e tshwanelegileng.

Gore batsofe ba kgone go fitlhelela kwa dipetlele ke gore puso, baagisane le malapa a batsofe go kopaniweng, go buisanweng gore go kgone go rulaganya dipalangwana tse di tla kgonang go tsaya batsofe mo malapeng a bone di ba isa kwa dipetlele.

Mo ke dulang teng re baagi ba thusang fa go na le moagi o mongwe o tlhokang thuso, ga re latlhelelane matsogo, ebile re a tlhompana. Sengwe le sengwe se re se etsang re se etsa gore mo re nnang teng re nne ka tumelano, re nne le ka boitumelo, re nne le ka khutso.